Ee, e ka sebetsa e ka thusa batho ba bangata ka ho etsa tjhelete ya hore ke ya ho jala, mme ba rekise dijo tseo ba kgone ho iketsetsa tjhelete ya ho iphedisa. Hape e ka thusa batho hore ba etse mesebetsi. Ba hire batho ba bang ba kgone ho jala ba sebetse ba rekise dijalo ba je le matlong a bona ho be monate.

E hlile thepa ya ho itshireletsa e bohlokwa ho basebetsi le ho dijalong tsa polasi. Hobane ha o sa itshireletse o tla lemala o tlamehile ho itshireletsa hore o kgone ho sebetsa, o se lemale. Jwale mang le mang o lokela ho itshireletsa a tshireletso a apare thepa ya ho itshireletsa a tshireletso le dijalo.

Ke nahana hore mmuso a ka tshireletsa borapolasi ka ho ba fa di-gumboots le di overall le di-tools tse hantle tsa ho sebetsa hore ba sebetse hantle, ba bolokehile ba itshireletse ba tshireletse le dijalo tsa bona hore ba kgone ho di rekisa. Ba je mahabona ba etse le tjhelete ba hire batho. Ho sebetsiwe ho jalwe ho rekiswe ho rekwe di-truck-a ba rekele di-tools le diteraka ntho tsa hao tsa ho jala kaofela ha tsona.

Melemo ya ho kotula ka letsoho ke hore o kgona ho tshwara dijalo tsa hao ka matsoho. O kgona ho feeler mobu hore o jwang hore mobu o lokile kapo mobu ha wa loka ha o tshwara ka letsoho o kgona ho thola hore mobu ona o nepahetse for ho jala le di-tools tsa hao ha o di tshwara ka letsoho wa kgona ho bona hore tsena di-tools ke tsona tse nepahetseng letsoho le thusa nthwe ngwe le e ngwe.

Ee, e lokile taba ya hore bana ba ye polasing ba lo ithuta ka tsa dijalo hore hosane batswadi ba bona ha ba tsamaya lefatsheng ba kgone hore le bona ba iphedise ka ho jala jwalo ka batswadi ba bona jwale ee, karabo ya ka ke ee, bana ba loketswe wa polasing ba lo ithuta ba sebetse le bona. Ba bone hore ho jalwa jwang ho sebetsuwa jwang. Nthwe ngwe le e nngwe e etsuwa jwang. Karabo ya ka ke ee.

Bophelo boo nka bo kgethang ke bophelo ba dipolasing ba ho kga ditholwana le dijo ka jareteng hobane ha o sebedise tjhelete ho sebedisa matsoho a hao. Wa itjalla ha o lapile, o kga meroho, o kga ditholwana wa ja. Empa ba toropong bophelo ntho engwe le e nngwe ke tjhelete. Ha o batla ditholwana o batla e eng tlamehile o ye toropong, o lo di reka jwale bophelo ba dipolasing ba mahaeng ke bona bo lokileng Ha ke tjho jwalo ke ya e tempela.

Ke nahana ha o batla ho rua dikgoho, o tshwanetse ho ruwa o qale ka madinyane a teng ditsuonyana hore ha ditsuonyana tseo di hola di kgone ho iphetapheta e be dikgoho e be mahe o kgone ho iphedisa ka ho rekisa mahe le dikgoho. Jwale ho ruwa dikgoho ke kgwebo e ntle haholo matsatsing ana hobane tsuonyana tjhelete ya teng e nyenyane, empa ho ho e hula tjhelete ya hola. E ba ngata ya.

Di-sensor tsena di ya thusa ebile di ya senya hobane jwale ho na le batho ba lahlehetsweng ke mosebetsi o ba ne ba o etsa wa o nosetsa empa di-sensor le tsona di thusa haholo hobane motho ha ke se dula a le teng motho wa lebala. Di-sensor tsena ha di lebale di tseba nako e nngwe le e nngwe e tlamehileng. Di nosetse ka yona di a thusa di ya senya. Jwale ha ke tsebe le nna hore di-sensor di ya thusa di-sensor nna ke re di-sensor di ya thusa empa hape empa ke nahana hore motho oo a na a nwesetsa ba ka mo fa mosebetsi o mong a tlohele di sensor di etsa mosebetsi wa ho sensor di jalo yena a kenye dijalo kae kae.

Ke tlo mo jwetsa hore a tsamaye a lo etsa pampiri eo ya ho kganna. Ha eba o santse a batla ho sebetsa hobane ke batla ho mo nyolla mosebetsing, empa ha ke kgone ho mo nyolla hobane hana pampiri tsa ho kganna and ha se na pampiri tsa ho kganna, nka se mo nyolla. Jwale ntho e ke tla e buwang ho yena ke ho mo eletsa hore a lo etsa pampiri tse nepahetseng hore a kgone ho fumana mosebetsi o mo loketseng. Hobane kgale a nsebeletsa o tshwanetse ke ho nyoloha empa ho se na dipampiri ha no nyollwa jwale o tla ikgethela yena hore o tlo mamela keletso ya ka ya hore a lo etsa dipampiri kapa o tla dula a le ka fatshe a ka se kgone ho ya ka hodimo.

Ke tla leka ho lo batla hore di bolawa ke eng ebile hobaneng di sa hole. Ke tla ya ho setsibi sa ditsuonyana se tlatla se tlo di lekola hore bothata ba tsona ke eng hobaneng di sa hole ebile ba ding di shwa. Ke nahana hore ke tlamehile ho lata ditsebi tsa ditsuonyana le ditsebi tsa dijalo hore ba tlo lekola mathata a etsahalang ka ditsuonyana tsena. Hobane ke tlo lahlehelwa ke tjhelete ene ha ke batle ho lahlehelwa ke tjhelete jwale ditsebi tsena ke tsona tse tlatla di tjho hore ekaba ke mobu o di o jang kapo ke metsi kapa ke eng ebile di eletse hore ke etse jwang hore di kgone ho hola le hore di tlohele ho shwa.

Ho nehela ho senang poho o bolela hore ke ho nehela ho honyenyana ho se ho nehela ka poho hobane poho ke kgomo e kgolo. Jwale ha o nehela o ka se nehele ka ntho tse kgolo o tshwanetse ho nehela ka tse nyenyane hore tse kgolo di tlo kgona ho sebeletsa. Jwale nka hlalosetsa moletsi hore ho nehela ho sebetsa ka hore o fana ka ntho tseo di dingata jwale dipoho ha di le nyane o ka se fane ka tsona o tla fana ka tsona.

Ke tla ba bolella hore re qala jwalo ka lelapa re tlo tlameha ho qala serapa sa dijo hobane dijo di nyolohile haholo mabenkeleng. Jwale ha theko ya dijo e le hodimo rona jwalo ka lelapa re tla tlameha ho iketsetsa serapa sa rona hore re thole hore re kgone ho fumana dijo tseo re di hlokang haholoholo di tholwana re tla jala ditholwana ka ho fapafapana. E mong le e mong wa lelapa o tla ba na le serapa sa hae sa ditholwana. O mong o tla etsa dihwete o mong a itse ditapole o mong wa etsa mokopu o mong wa etsa betroot jwalo jwalo ho ya ka ditholwana tse fapafapaneng. Hore re kgone ho iphedisa.

Ho ya ka pono ya ka dinawa di ya kguwa mo di kguwang teng mo di jetsweng teng mme di iswe di-factory-ing di lo pheuwa ha di qeta ho pheuwa di kenywa ka hara makotikoti mme ha di fihla ka makotikoting di etseditswe sebaka hore di ka dula sebaka se se kae di le ka hara makotikoti before di ka pele di ka jewa jwale ba dinawa di na le dilemo tse ngata di le ka makotikoting ke ka mo di entsweng ka teng. O ka di beha nako e kabang kae ha di bole hobaneng hobane ke nako e lokiseditsweng hore di ka dula ka makotikoting.